Ndza mi amukela epurasini ra mina laha eAfrika-Dzonga. Epurasini ra hina hi byala tidiriva ta nkoka swinene tidiriva leti ti tirhisiwa ku endla vhinyo ya nkoka swinene leyi tsakisaka ngopfu loko u yi nwa. Vinyo leyi yi xavisiwa laha eAfrika-Dzonga naswona yi fambisiwa ni le matikweni man'wani ya le handle. Ndza mi amukela ndzi ndzi tlhela ndzi mi rhamba hinkwenu ku endzela purasi ra hina, ni ku tiva swinene hi ndlela leyi hi endlaka vhinyo ha yona ndza khensa.

Eka nsimu ya mina eLimpopo ndzi ta hlawula ku byala mihandzu ni matsavu. Mihandzu ya ku fana na mango, mapaya na tipayini. Swi nga kula kahle swinene hikokwalaho ka moya wo hisa ni matimba ya dyambu. Matsavu ya kufana na spinach ni rhanga swi nga kula kahle hikuva swi lava mati yo tala ntsena naswona misava ya kona yi endla leswaku swi va na rihanyo.

Nxaka lowu ndzi hlawulaka wona i Runner. Swilo leswi ndzi tekelaka enhlokweni loko ndzi byala timanga ta rixaka leri i nkarhi wo byala, timanga ta rixaka wa Runner ti byariwa hi masimu loko misava yi tshovekile naswona ku nga ri na frost. Swo boha u tlhela u tekela enhlokweni ku hlayisa mbewu hlawula mbewu leyi basikeke yi nga riki ni xihundla kumbe xilomo lexi endlaka ku kula ku tika.

Leswi ndzi nga ta swi endla ku hlengeletisa mati i ku hlengeletisa mati mikarhi hinkwayo. Tihomu ti fanele ti kota ku nwa mati loko ti lava hi ku antswa ni ku ringeta. Mati ma fanele ma va ma basikeke ma nga ri na nsusumeto wo biha lowu nga khomi rihanyo ra tihomu.

Ku tlhavela swifuwo swi fanerile hikuva swi pfuna ku kula ka swifuwo hi mfanelo, ku kopa rihanyo ra kahle, ku kota ku pfuxa swakudya ni ku va na mbuyelo ku antswa.

Ku tiyisisa ku hlantswa ka purasi, ku hlantswa ka swifuwo ni swakudya, ku lawula ku hangalaka ka swifuwo ni ku tirhisa ndlela la yo lawula vuvabyi swi pfuna ku sivela ku hangalaka ka vuvabyi, naswona swi tiyisisa leswaku byi nga ha vuyi.

Vatirhi ndzi lava hi vulavula hi ku basisa masi ya tihomu la epurasini. Ku basisa masi swi tiyisisa leswaku masi ma basile, swi sirhelela swifuwo swi nga khomiwi hi xitsongwatsongwana naswona swi pfuna swifuwo ku kula hi mfanelo. Mi fanele ku hlantswa swifuwo hi minkarhi hinkwayo, ku susa matluka ni maribye lama nga ta khoma masi ku kota na swiyimo swa masi swi fanele swi basiseka, ku koxa leswaku masi a ma ngheniwi hi switsongwatsongwana. Basisa swakudya ni mati ya swifuwo hi mikarhi hinkwayo.

Ndzi vone vatsari va sungula hi ku hlantswa nkombe hi ku basiseka, ku koxa ku susa matluka ni swiphemu leswi nga ta khoma masi. Kutani va tirhisa swandla kumbe swibedlha ku susa masi hi ku hela ni ku ringana. Swi tiyisisa leswaku masi ma basile naswona a ma ngheneriwi hi switsongwatsongwana. Va tlhela va hlengeletisa masi hi ti-container leti hlantsweke kahle ku koxa leswaku ma tshama ma ri matsavu ni ku basa.

Ndzi lava ku mi byela leswaku loko mi lava huku yi hluviwa, yi khomiwa, ku dlaya ni ku susa masiva ntsengo wu ta tlakuka. Leswi swi vangiwa hikuva ntirho lowu wu lava nkarhi, matimba, swilo swo hlantswa ni vukheta leswaku nyama yi sala yi basile. Hikokwalaho ku endla ntirho lowu swi engetela mali leyi mi nga yi hakela.

Loko ndzi kambela mbewu ndzi languta leswaku yi ome kahle, yi basile naswona yi nga na vuvabyi. Mbewu yi fanele ku va ni matimba ya ku kula loko mbewu yi nga kamberiwanga kahle yi nga tsandza ku kula kumbe yi kula hi ndlela yo ka yi nga tlhari. Leswi swi endla leswaku ntirho wo byala wu nga humesi nchumu.

Crop rotation yi pfuna ngopfu eka murimi, loko u hundzula mirhi hi nkarhi ni nkarhi un'wana na un'wana misava yi tshama yi ri na matimba naswona yi nga heli hi manyoro. Yi tlhela yi pfuna ku sivela mavabyi ni switsotswana leswi swi endlaka leswaku murimi a kuma mihandzu yo tala, naswona ntirho wa murimi wu famba kahle.

Ku cinca ka maxelo ku khumba swakudya hikuva ku endla leswaku misava yi oma, kumbe ku va na timpfula letikulu leti onhaka mindyangu. Leswi swi endla leswaku ku va ni ku pfumala ka swakudya. Wa hunguta swivangelo leswi vanhu va nga tirhisa tindlela ta vurimi byo saseka, ku byala mirhi leyi tiyeke eka dyambu, ku tirhisa mati hi vutlhari ni ku hlayisa swakudya. Leswi swi pfuna leswaku swakudya swi tshama swi ri kona ni loko maxelo ma cinca.

Vatirhi emapurasini minkarhi yin'wani a va tirhi kahle, hikuva va tirha nkarhi wo leha va kuma mali yo hlayanyana. Van'wana a va na swona swo sirhelela vutomi kumbe mati yo basa leswi swi kombisa leswaku swipimelo a swi sasekanga.

A swi lulamanga leswaku vatirhi vatirha navusiku hikuva vusiku ku na khombo va nga hlaseriwa hi swiharhi kumbe hi vanhu va le kusuhi.

Muholo wa vatirhi epurasini a wu fikeleli swilo hinkwaswo wu pfuna ku xava swakudya ni ndzhaka ya vutomi, kambe a wu fikeleli swilaveko hinkwaswo swa vutomi.